Ndingathenga izibulali zinambuzane ezingenabungozi kwizityalo zam.

ngezandla kwenzela abantu abanintsi amathuba emisebenzi.

Kuba imifino endiyithengisayo iyiyona mifino enezinongo zobomi.

Iirobhothi zenza umsebenzi lula kodwa zithatha imisebenzi for abantu.

Ndilimela ukuba ndibe nemifuno nokutya okunezondlo zobomi.

Iikholeji kunye needyunivesithi zibanceda abafundi ukubana bakwazi izinto ezininzi ngezolimo kunye nokuba bangazimisa kanjani izinto zezolimo uba zibe kumgangatho ophezulu.

URhulumente wenzela abantu ukubana babe nezakhono zokulima kwaye abaqashe.

Umakhulu angathengisa anga amaqanda kubantu baselalini kwaye nasezivenkileni ezikufuphi ukuba bathengisele abantu.

Kubalulekile ukuba nendawo yokugcina isivuno sakho kuba isivuno sibalulekile xa ungumlimi.

Iinkomo zidinga umntu ozawuzelusa kwaye iinkomo nezifo ezininzi kakhulu.

Indleko ibalulekile xa ungumlimi, funeka ube nezinto ozazi uba uyazicwangcisa xa ungumlimi neendleko zakho ukuba uthengise.

Ukhula ndingalususa ngomatshini wokhula.

Kubona kufuneka uba ube namanzi kunye nokutya kweenkukhu nendawo efudumeleyo, ungalibali ukuba nento eza kukhanyisela iinkukhu.

Hayi andiyazi, andinalwazi, andiyichuli kakuhle.

Usenga ubisi lwakho ulibeke eseleni xa sele selivuthiwe uliqhuqhe, selingalo ke ubisi, selingawo isonka samasi.

Ndingaqasha abantu abahlanu abangakwazi ubana bakwazi ukukhangela imfuyo yam nokuba bandixelele ubana kwenzakala ntoni ngemfuyo.

Kukungabi namanzi kwaye kukutshintsha kwemo yezulu.

Igusha iyakwazi ukubana uboya bayo butshintshe bube yimpahla efudumeleyo kwaye igusha yenzela abantu iidyasi ezifudumeleyo.

Ukwenzela abantu imisebenzi abo kwezolimo nabo bafuna uba kwezolimo.

For ubana amazwe asebenzisane, ukwazi ubana elinye ilizwe lifumane nelinye ilizwe lifumane eyona nto zizifumana zilidingayo elo lizwe.

Kubalulekile kuba amanye amazwe nawo angakwazi ubana azithengisele ezabo iimveliso or ulwazi.

Kunceda ukubana ukutya kuhlale kungaboli kwaye ukutya kukwazi ubana kugcineke for ixesha elide.

Sinceda ekwenzeni amafutha.

Ubuxhakaxhaka bunegalelo elikhulu kuba benza impilo ibe lula nakwezolimo. Eentsukwini ezimbalwa ezigqithileyo bendibone ividiyo yegandaganda encinci, ndabona ubana ubuxhakaxhaka bunegalelo elinintsi kwezolimo.

Kubangela ukubana asinalo usapho uxhaso oluninzi kwamanye amazwe. Xa singafumana uxhaso kwiChina yonke into ingatshintsha eMzantsi Afrika.

Mna bendikhulele ezilalini, iindlela zokuxhela endizaziyo kukuxhela inkomo ixhelwa ngumntu, andizazi ezinye.

Kubana oku kutya soze kubole, oku kutya kutya kuyawuhlala ku-ready for ubana nikutye femeli yam.

Kubana le imfuyo yam itofwe, itshekhwe kwaye umalusi wam abe eyazi ngemfuyo.

Kukubana kungatofwa kwemfuyo, inguquko , inguquko ye-weather kunye nezifo ezingafika.

Imfuyo yenza impilo yasezilalini ibe ntle kuba imfuyo ibalulekile kuba iyindalo.

Kubana imisebenzi yabo ayixabiswanga ngabaphathi.

Imfuyo, iziqhamo kunye nemifuno zingonzakala kakhulu.

Uboya begusha bunceda ekwakheni iimpahla ezifudumezayo ezifana neejezi zewulu.

Ndingenza umanyolo weziqhamo nemifino yam ngezi ziqhamo ziza kuthi zibole ukwenzele ukuba ndenze ezinye ezininzi.

Abantu basezilalini funeka balime ngoku kubana xa singakwazi ukubana sifumane intsebenziswano neChina okanye i-USA kwizinto zempucuko, thina sibanike ezolimo, sineendawo ezintle kakhulu eziphuhlisa, eziphuhlisa imifuno kunye nezinye izinto ezininzi. Kuba phayana apho kwilali yam, apho ookhokho bam babehlala khona bagxothwa khona ngamaBhunu umhlaba wakhona wawuchumile, so xa kungalinywa futhi phayana kungafuneka imveliso eninzi kwaye imisebenzi ingaba mininzi kakhulu.

Iimbotyi uba zingaboli ziyomiswa ezasezilalini. If ezinye uba zingaboli zifakwa kwinkonkxa zivalelwe so soze .

Ukwenzela ukuba ifama yam xa iba sengxakini ndikwazi ubana ndikhawulezise ndilungise loo ngxaki.

Aluncedo kuba enzela abantu imisebenzi kwaye ayenza iziqhamo kunye nemifuno eminintsi.

Uthatha iipesika zakho uzisike ngemela, uzoneke esakeni, uzoneke elangeni ngaphandle, ungazoneki xa kunemvula.

Ezolimo kufuneka zifumane inkxaso ethe ngqolo kubana zezona zifaka imali enintsi kwi-GDP kunye nezokhenketho.